Zisabalulekile ngoba esikhathini samanje ukudla kuyimvela kancane njengoba abantu abaningi bengasebenzi, kanti uma uwugcina ukudla lokho . Uyakwazi ukuthi uqhube impilo uphile wena nomndeni wakho.

Impumelelo iba khona ngoba ngezilimo lezo ugcina usukwazi ukuba uqale ibhizinisi lapho khona uyoba nezitshalo oyozidayisa, ukwazi ukwenza imali ukuze uphile wena nomndeni wakho. Kanti futhi ugcina uba nolwazi olunzula ngamabhizinisi ezilimo, lokho kokusiza ekuthenini ibhizinisi lakho lindlondlobale libe into enkulu.

Amanye amasu owasebenzisayo ukuthi ufaka umquba emhlabathini aphinde afake nomanyolo ukuze umhlabathi ukwazi ukuthamba, okwenza ukuthi uma esetshala izithelo zakhe zikwazi ukubamba umhlabathi, ziphile kahle kanti futhi namanzi akwazi ukungena kahle kuzo.

Izitshalo zokumboza zingandlala indima yokuthi zikwazi ukubamba umhlabathi ungagulwa ngamanzi njengoba zinezinxabu ezingakwazi ukuthi zibambe umhlabathi, okanye futhi zikwazi futhi ukubamba nawo la manzi ezinxabo zakhona.

Uphatheka kabuhlungu ngoba usuka kude i-sunflower yakhe njengoba bekuyinto ayinakekela insuku zonke, enesikhathi sayo sonke. Uma ebona i-sunflower yakhe ilimele kuyinto leyo engeke imphathe kahle, eyomlimaza inhliziyo yakhe kakhulu.

I-greenhouse iyakwazi ukuvikela ukuba izitshalo zingalimali, iphinde ikwazi ukuba iyivikele kwi-climate engeyinhle kanti futhi iphinde yenze izitshalo zikhule ngezinga eliphezulu.

Ezinye yezindlela engazisebenzisa ukuthi abheke indawo epulazini lakhe lapho angalimela khona izitshalo, enze isiqiniseko ukuthi noma kungathiwa imvula iyafika koda zivikelekile. Kanti futhi azakhele okuyindlwana lapho eziyovikeleka khona, aphinde abheke futhi ukuthi yisiphi isona siphi isikhathi ngoba kuphinde kuye nangesikhathi futhi ukuthi kungabe ihlobo noma ubusika. Kanti-ke atshale lezo zitshalo ezikwazi ukukhula kahle ebusika ngaleso sikhathi, noma lezi ezikwazi ukukhula kahle ehlobo.

Ebo kuyinto ebalulekile ukuba izizukulwane ezincane zifundiswe ngokubaluleka kokulima, okuyinto abantu abangasayiboni esikhathini samanje, kanti kubalulekile ukuba abantu bekwazi ukulima. Kanti futhi bekwazi futhi ukubaluleka kokudla okanye ukugcina ukudla.

Ngingaphatheka kabi kakhulu ngoba ayikho into ebalulekile njengokuba abantu bebambisane ikakhulukazi lapha ezitshalweni, kubalulekile ukuba abantu bebambisane kungaliwa ngoba izitshalo iyonanto okuphilwa ngayo ebalulekile emindenini eminingi.

Ukudla okushintshe isakhi ngingasho ukuthi kuyinto engingasoze ngayidla noma esikathini samanje isisabalele, ukudla okushintshe esakhi kudala izifo eziyingozi ukuze kakhulu, kanti futhi kugcina esikhathini esiningi kungabi nawo amavithamini. Kungenampilo ngoba kudala izifo eziyingozi.

Ukuba kukhulunywe nemiphakathi mayelana nokubaluleka kwemhlaba kanti futhi nokuba kulandelwe imithetho ukuba umhlaba uhlukaniswe ngokulingana, kungabi bikho abathola umhlaba omkhulu kunabanye kuhlukaniswe ngokulingana. Okuyindlela le okungaxazulula ukuba umhlaba usetshenziswe ngendlela efanele.

Uma imigqa isiyondelene eduze lokho kusho ukuthi umswakamo usuke umuningi emhlabathini, kanti amanani emvula asuke ephezulu. Kanti uma imigqa iqhelelene lokho kusho ukuthi umswakamo usuke umncane emhlabathini, kanti namazinga okanye namanani emvula asuke emancane. Okuyimbangela yalokho, amazinga okushisa asuke ephezulu.

Okokuqala engingakwenza ukuthi ngihlobise umkhiqizo nomuzwa wokunakekela imvelo, lokho kudala ukuzethemba kubathengi abaqapha imvelo, kanti futhi ngichaze ukuthi iphakheji lenziwe kanjani. Okunye engingakwenza ukuthi ngifake izithombe zemvelo, lokho ukuba ngigcizelele ukubaluleka okanye ukubonakale kubonakale ukuthi imvelo ibaluleke kangakanani.

Izinto ezibalulekile, okokuqala ukuthi ngibheke ukuthi isimo sezulu kuleyo ndawo sinjani okanye yiso futhi esiphinde sichaze ukuthi kuleyo ndawo kunomhlabathi onjani, othambile okanye kunomhlabathi owomile. Kanti futhi ngiphinde ngibheke uhlobo lomhlabathi okhona, enye yezinto ukuthi ngibheke ukuthi ngabe amanzi atholakala kangakana, ngabe atholakala eduze noma atholakala kude.

Ukuhlonza izindawo ezinokutheleleka, kanti ama-drones angasetshenziswa nsuku zonke noma ngeviki ukuze aqaphe ukushintsha kwisimo sezitshalo. Lokho kuvumela ukuthi izinkinga zibonwe ngesikhathi, kusize ekugwemeni ukusabalala okukhulu kwezinambuzane.

Amanye amasu amsebenzelayo ukuthi ngenkathi evuna ngesandla afake amagilavu azovikela izandla ngenkathi evuna ukuthi, ukuze izandla zingalimali kanti futhi akale ukuthi uzosebenza ahambe ahambe agcine kuphi. Bese ethatha ikhefu lapho azophumula khona, bese ephinde eba nenye ithagethi azosebenzela kuyo ukuthi uzosebenza agcine kuphi.

Ngingazizwa ngikhathele ngikhathele emzimbeni umzimba ushisa futhi ngijuluka, kanti futhi okunye ngingazizwa ngithola kunzima ukuba ngiphefumule ngokuba ngifake i-PPE isikhathi eside. Kanti umoya awukhoni ukungena kahle ngenkathi ngifake yona, ngoba ngizivikele umzimba wonke.

Yebo kufanele ngibe nemincele ukuthi zisebsnze isikhathi esingakanani ngoba nazo izilwane ziyaphila ziyakhathala, kanti futhi ziyadinga ukuba ziphumule, zithole amanzi futhi ziphinde zithole nokudla. Ukuze ziyokwazi ukuthi ziphinde zisebenze kahle.

Ukuthi kube nesikhathi lapho umphathi akwazi khona ukuhlola amaqanda ukuthi ingabe awalimazekile na, kanti futhi ngenkathi ephuma ezinkukhwini akwazi ukuthi ngokuphazima kokushesha awaqoqe wonke. Alimazekile amaqanda angawadayiseli abantu ukuze kugwemeke ukuthi abantu bengalokhu bebalisa, ngokuthi umphathi udayisa amaqanda angekho esimeni esihle.